Thata-thata gore o iphitlhele o amogela megala ya di-spam-e, ke ga o ka dira di-application-e mo inthaneteng kgotsa ya re ga o batla go apply-ela for sengwe, o be o dira lebokoso le le, le le ko tlase gore o kgone go amogela di-call-o tsa go market-a.

Gore o kgone go lemoga gore dikgang ga di na bo ammaruri ga o di bala mo dijithaleng, o bona ka gore di tlhoke referense gore di tswa ko kae.

Go na le batho ba bantsi ba e leng go ba tsere maphelo a bone ka ntlha ya gore dikgang tsa bone tse e seng tsa nnete, ne di phatlhaladitswe mo di inthaneteng.

Ke nagana gore AI e tlo thusa go boloka nako ya bareki ka gore, o kgona go kry-a tsotlhe tse o di batlang mo nakong e nnyane, e na le dikarabo tse tsotlhe tse o di tlhokang, kwa ntle ga tshenyo ya nako.

Ke nagana gore a rotloetsa boikemelo gore, o mongwe le o mongwe a kgone go itse gore a ka ikemela jang.

Ee, ke sale ka kopa Wi-Fi password-e ga ne ke fitlha kwa mallong, ke batla go berekisa banka nngwe mme ka kopa batho ba berekang ko bankeng gore ba mphe Wi-Fi password, mme ba bile ba nnaya yone kwa ntle ga trouble.

Ke nagana gore Wi-Fi e siametse, data e kgona go tsaya nako e sa connect-e sentle, Wi-Fi e direla ka pele, e kgona go connect-a ka bonako.

Babogedi ba tshwanetse ba patele madi a nyana a kwa godimo gore ba kgone go kry-a di-channel-e tse dingwe, o kry-a di-channel-e go ya ka madi a o a patelang.

O ka kgona go patela ka EFT if ba blockile di-cash back-e tsa gago.

Ke nagana jalo, ka gonne gone janong sengwe le sengwe se berekisiwa ka mo inthaneteng, se tlhoka data.

Gore o somarele data ya gago, o tshwanetswe ke gore di-App-o tse dingwe tse di berekang ka fa morago, o di-turn-e off o di time gore di seka go jela data, o berekise fela tse e leng gore o a di berekisa mo nakong eo, e be tsona fela o di beileng on.

Ee ke ya kgona, ke berekisa mobile data ya ka fela ga ke le kwa ntlong, ga o le ko mmerekong o ka nne wa berekisa Wi-Fi ya kampane kgotsa wa berekisa Wi-Fi tse dileng teng mo community-ing ya rona.

Go molemo go reka mo inthaneteng o berekisa data, o kgona go kry-a dilo tsa gago ka bonako, kwa ntle ga gore o nne mo di-line-eng. Bothata bo tla fela ga setse go utswiwa madi mo karateng tsa batho, ka ntlha ya gore o e berekisitse ga ne o order-a online, ba bile le information-e ya gago, go ba bonolo gore ba go utswetswe madi a gago.

Ga thekenology e tsenelela, batho ba le bantsi ba tlo felelwa ke mebereko ya bone, jaaka gone janong mo di-resturent-eng go na le metšhini e e berekisiwang gore o kgone go reka mo go yone, kwa ntle ga go tlhoka motho gore a go rekisetse. E thusa ka gore go bonolo gore o itirele dilo tsa gago mo go one jaaka morekisi, mare batho ba bantsi ba tlo felelwa ke mebereko ya bone.

Ke nagana gore go ama ma-Aforika Borwa, ka ntlha ya gore go na le di-mineral-e.

E tlile go tseela batho ditiro mme fela e mosola ka gore e fokotsa nako e e sengwang o fodile di-line-e gore o kgone go thusiwa, o kgona le go dira dilo tse dintsi ka bonako, e thusa ka go save-a nako ya batho, mare batho ba le bantsi ba tlo tlhoka mebereko.

Ke nagana gore bašwa ba ikaegile thata ka di-smartphone-u, kgale kwana ne di sa berekisiwe thata jalo, gona janong mošwa o mongwe le mongwe o tlhoka smartphone-u gore bophelo bo kgone go tswelela pele. Go na le dilo tse dintsi tse o ka di dirang mo di-smartphone-ung le thuto, bana ba kgona go bala ka di-smartphone-u ba dire di-research-e tsa bona, ba ikaegile thata mo go tsone.

Ke nagana gore e theko e e kwa godimo, tšhelete e re spend-ang mo dateng ke e ntsi thata, ke nagana gore 'aka economy ya rona e santse e le ko tlase, ne go ka ba botoka ga theko ya data e ka ba ko tlase, e tlhokwa ke barutwana ebile e tlhokwa ke batho ba e leng gore ba santse ba batla go ka apply-ela mebereko, ga ba na madi a go ka reka data ya madi a kwa godimo jaana.